Urhulumente udinga ukuinvesta kwi-public transport, into ezawufana naboRea Vaya. Eza kwenza ukuba kube nama-senior discounts okanye eakhomodeyithayo abantu abasebebadala. Amabhasi, uyabo. Iintonyana ezinjalo. Eza kufikelela apho bekhona and eza kuba ziba akhomodeyithe.

Ewe, yintwentle. Ingaba ngumbono omhle ukuba athenge isithuthuthu. Yhe uthetha inyani kakhulu makethi angeke abambeke, abambeleke ukuya emsebenzini kwitrafikhi. Ewe, yinyani leyo. And futhi ingaba yinto entle uma bengayenza nje ileyini eyodwa for izithuthuthu, ngoba kwitrafikhi ngexesha elinintsi zona izithuthuthu zindlula phakathi kwezimoto. And ibungozi ke leyo nto ngoba abanye abantu abajongi amamira, suka ke kube nee-accident ngaloo ndlela. Kodwa ke if baneleyini yabo babodwa ingaba yinto entle.

Yho, babekwa bafakwe ke kwiiteksi babe banintsi bandlule nale namba emele ibe eteksini. If yi-sixteen seater bafaka maybe two more. Eyesibini, abantu bamateksi uzawumele ubakhawuntele imali, okanye ekuseni uze nemali elusi. And nayo leyo ke kukuxhaphazeka, ngoba nawe ukhawulezisa ufuna ukubheka emsebenzini, ke ngoku umele ufunane nemali eyitshintshi. Eyesithathu, ke abantu bamateksi abaqhubi kakuhle, abaqhubi kakuhle nyhani nyhani, bayaspida, bama noma phi na. So, hayi abekho seyifu.

Mna ke ndihlala eSoweto kwindawo abayibiza iPimville, kusekufutshane neKliptown. Indawo epha bayibiza iWalter Sisulu Hotel or Walter Sisulu Street. IKliptown yiloo ndawo ke babezifihle kuyo ke aboMandela, kuloo ndawo abayibiza iWalter Sisulu Square ngexesha ke kwakune aparteyti, babezifihle phaa eKliptown.

Phakathi kweteksi nebhasi, ibhasi ke yiyo ke ekhuselekileyo. Kakhulu ke ngoba iibhasi zinama-bus stops azimi nje nanje phakathi kwesitrato njengamateksi, okokuqala. And ama-buses kunintsi lexesha kunama-conductors okanye ama-inspectors anokuza nje atshekishe ukuthi uqhuba njani ke. Kodwa kumateksi ayikho ke loo nto bazenzela, bahamba nje ngothando lwabo and akunamntu oba inspekthayo.

Ewe, inokwenzeka ke into enjalo. Kodwa akumelanga iyenzeke ixesha naxesha andithi imele yenzeke njee ngalo xesha. So if iyenzeka, yes, ndiza kumela ndithathe ke ibhasi ezawufika. Ngoba emabhasini kunintsi ngexesha umawufika phambili uyakwazi ukutransfera uphume kwenye ibhasi ungene kwenye eya apho ke ufuna ukuya khona. So, yes, ndingakhwela ezifikayo eyokuqala and then uma ndifika phambili ndikhe nditransfere ke ndiye kwenye ibhasi le eza kundisa ekuphangeleni, emsebenzini.

Kule meko ke sizawumele ke siwokhe or sihambe ke kancinci sizawufikelela kwindawo engaphandle kwaleyo mall, indawo ethi ke leyo Uber ezawufikelela kuyo.

Kwiindawo ezinintsi, especially eRhawutini, iiteksi eziya edorophini ukhomba phezulu, usebenzisa umnwe omnye ukhombe ke phezulu ukubonisa ukuba uya edorophini.